Ukuba ukufuna ukuvula iakhawunti yebhanki yobuqu kufuneka ubonise ubungqina bedilesi yakho. Oku kungabandakanya amaxwebhu afana ne-utility bill. Umzekelo, igazi lombane okanye amanzi, incwadi yerhafu okanye enye yeencwadi esemthethweni ebonisa igama lakho kunye nedilesi yakho yangoku. Qinisekisa ukuba amaxwebhu akho amatsha kwaye avumelekile ukuze amkelwe yibhanka.

Ewe zona zithembekile kwaye zikhuselekile njengokuba xa ubhatala ebhankini inciphisa amathuba okuba ingalahleki imali ubhatale ngefowuni. Kwaye akudingeki wena ubhatala imali yesikolo ufikelele esikolweni, kuyenzeka ukwazi ukuyithumela imali yesikolo usendlini kwakho. Kukhuselekile kwaye yindlela elula yokusebenzisa imali nokubhatala iindleko zesikolo ngayo.

Umasingcwabane uhlawula iindleko zomngcwabo kuphela, ngelixa i-inshorensi yobomi inika inkxasomali ebanzi kumzi wakho emva kokuba uswelekile. Ikunceda ekubhataleni iindleko ezahlukeneyo ezifana nokuphila kwimihla ngemihla namatyala, izikweleti ekufuneka , nemali ezosiphilisa ilixa elide.

Ukunciphisa amatyala angeyomfuneko yenza uhlahlo lwabiwomali, thenga izinto eziphambili kuphela, sebenzisa imali ngokucwangcisiweyo, gwema ukusebenzisa amakhadi etyala ngokungxamisekileyo kwaye cela uncedo kumcebisi wezimali xa kufuneka. Oku kuya kukunceda ulawula imali yakho ngcono kwaye unciphise iingxaki zakho zemali.

Inzala yalo mashonisa endimaziyo inintsi kakhulu kwaye ixhomile njengokuba inzala yakhe ngu-fifty percent wemali oyibolekileyo. Inintsi kakhulu ke kwaye iyababetha ababoleki bezemali. Kwaye iphinde yohluke kakhulu kwayebhanki njengokuba eyebhanki ingaphantsi kakhulu, kwaye isemthethweni igunyazisiwe yona njengokuba eyomatshonisa ingagunyaziswanga kwaye ingekho semthethweni.

Oomatshonisa ngabantu abangekho semthethweni abaxhobisa abantu ngemali ngenzala ephezulu kakhulu bengabhaliswanga kwaye bengagunyaziswanga, bengalandeli kwaye imithetho. Bayazisebenzisa ezi ndlela ezingafanelekanga ezifana nokoyikisa abantu ukuze babuye bazobhatala imali. Iibhanki zisebenza ngokusemthethweni, zibhalisiwe, zilandela imithetho, zihlola ukuba umntu angakwazi ukubuyisa imali kwaye zinika izivumelwano ezicacileyo nezikhuselekileyo kubathengi. Iibhanki zikhusela abathengi kwaye azisebenzisi iindlela ezingafanelekanga ekubuyiseni imali.